Ntho e tlo hlokahalang haholo jwalo ka ha le batla di-grant-a tsa temo le le balemi ba se ntseng ba nyoloha. Ntho e tlo hlokahala ke tsebo ya temo hore o tseba hakae ho lema? O tseba hakae ka diphoofolo? O tseba hakae ka naha? O tseba ha kae ka polasi le ka basebetsi? So, hore o fumane grant-a eo, o tlamehile at least o be le tsebo ya temo, o be le tsebo e nyane feela ya ho lema, kapa hona ho rua diphoofolo. Ke tsona ntho tseo o tlo di hloka ha o batla grant-a eo.

Ke batla ho tseba ho tloha ho setsibi sa temo hore na nka atisa dikolobe tsa ka jwang ntle le hore ke nehele ka tsona ho rapolasi e mong mohlomong a nang le dipoho nna jwalo ka ha ke sena tsona? Hore kolobe tsena tsa ka di tsebe ho ngatafala. Jwale ke batla ho tseba ho setsibi sa temo hore na ke eng se ke tlamehang hore ke se etse ho atisa dikolobe tsa ka ntle le hore ke nehele ka tsona?

Ee, toropong ho na le difate tse ntle tse behileng ditholwana tse ntle. Empa ho bua nnete ha ho bonolo hore o ka kga ditholwana moo hobane matlo a ditoropong ke matlo ana a kampetsweng. Ao fumanang hore ha ho bonolo hore o ka kena jareteng eo ya lekgowa, kapa ya motho e motsho. Ntle le ha o le moo o mmengwe, kapa o sebetsa moo. Mohlomong ke hona o ka fumanang monyetla wa hore o ka kga ditholwaneng tsa moo. Tsona fela di ntle, empa ha ho bonolo hore o ka kga ditholwana toropong. Ha se ntho e bonolo hohang.

Jwalo ka sehwai kapa morui wa diphoofolo. Ntho o tlamehang ho e kenya tshebetsong haholo ho hlokomela leruo la hao. Kore o tlameha o etse hore di je hantle. Dijo di dule di le teng le metsi ke ntho ya bohlokwa haholo diphoofolong. Ee, mahlo le ona empa di tlamehile di je hantle, di nwe le metsi, di none. Leruo la hao le tsebe ho ngatafala, di kgotsofale le tsona ha o di shebile tje hore leruo lena le hlokometswe ke sehwai sa diphoofolo.